Go dira nama ya phologolo go ama bo pabalesego ya dijo sentle ga e le gore balemi ba dirisa di tatelano e e sireletsegileng jaaka go netefatsa gore ba tlhapile matsogo ka disesepa, ba apere diitshireletsi mo matsogong, dithipa kgotsa dilo tse ba di berekisang le tsona di tlhoka go ba di sireletsegile di le clean, le mo ba direlang mmogo ba tlhabelang le go dira nama teng, ba netefatse gore go skoon mme nama e ka ya mmarakeng.

Tuna e tswa mo tlhaping e bidiwang tuna, e bonagala thata mo mabenkeleng e le ka mo gare ga thini mme fela o ka e fitlhela e le tlhapi go tshwana le tse re di jang tsa dinaga tse re di e a buiwa, e a , e a buiwa, e bolaiwe, e tlhatswiwe ba e dire, ba e lokele ka mo thining, ba tsenye dioli, ba tsenye metsi le letswai, gore nte e le ka mo thining e kgone go nna sebaka e sireletsegile le gore batho fa ba e reka ba e fitlhela ba e ja, e kgone go sireletsega gore ba e je.

Leka go bolaya diphologolo tse di setseng di godile, tse di fokolang, tse di lwalang kana tse di setseng di gobetse, go na le gore ba bolaye diphologolo tse di itekanetseng tse dinnyane go dira meletlo ya bona ya setso.

Thulaganyo ya go kgetlha e lokile go kgetlhwa mebidi, ebile thulaganyo ya go kgetlha ke yona e le gore itekanetse go rona batho re ka e jang gobane dijo tse di kgetlhilweng mo polaseng di less processed go na le tse re di fitlhelwang kwa mabenkeleng. Ee tsa kwa mabenkeleng di less ka tlhwatlhwa e fela go ba less ga tlhwatlhwa ga tsona go dira gore go ture mo matshelong a rena.

Le ba go fepa diruiwa le go tlhokomela mafulo, e ka ba ba ba ithutetseng agriculture, kana balemi le bao ba na leng diphologolo, e se ke ya ba batho ba se ke ba etelela pele e be e le gore ga ba na kitso ya agriculture, ga ba na kitso ya diphologolo.

Balemi ba ka leka go jala ditlhare tse di tona surrounding mo gare ga dijalo tsa tsona ba ka leka gore go be le mmu o montsi pele ga dijalo tsa bona gore dipula le mogote di se ke di a di fetisa.

Mo temong o ka leka go wa tseya di fertilizer go dijo tse di jelweng ke dikgomo kgotsa diphologolo wa di berekisa go mo maungong a gago, wa dirisa metsi a setseng a dirile go nosetsa dijalo tsa gago, wa ka mo gare ga dikotlele go fokotsa wa compost-a dilo tsa gago.

Ya rooibos-o e bontsha e rotloetsa balemi gore ba tshwanetse go tikologo ka e le, ka e le go jala malome a lokileng mme a a recycle-iwa go dira tee.

Ke le molemi yo o tlhaelang metsi, ke ntse ke tla bora metsi, ka dira sediba ka mo jarateng ya me, mme ka netefatsa gore metsi otlhe a a berekisiwang ka dintlong a go dira di, a go tlhatswa diaparo, a go apeya a go tlhatswa le dijana a tswa, mme a ya ko maungong a me ko dijalong tsa me a berekisetswa go dira dijalo tsa me le maungo a me.

Sa eng kgotsa re ka dira jang re le go fokotsa malwetse a diphologolo, go fokotsa malwetse a re a fitlhelang mo go jeng merogo, le gona ke merogo e feng e e tshwanetseng gore re je, le gore re re ka tlhokomela jang diphologolo tsa rena go netefatsa gore fa re di ja re fumana the best.

Matlalo a diphologolo a ntshiwang ka yona e ama boleng jwa matlalo ka gore ga a sa sireletsegile gore a ka fepiwa batho gore ba je.

Dikgwetlho tse di ka neelang dikadimo tse nnyane ka madi ke palamente ya rona go ba thusa le go rotloetsa gore e be bona ba rekisetsang mabenkele diruo.

Di-college le diyunibesithi di thusa gore go be le barui le balemi ko nageng ya rona.

Puo mo nageng ya rona ke go direla barui madi le go letlelela gore baagi ba ja dijo tse di itekanetseng.

Dijo tse di tshwanang le merogo, dipanana, merogo e metala, merogo e tswang ka mo tlase ga mmu le dinawa.

Fa ba go tla mo boikanelong le ba polaseng ba na le go se tshware badiri ba bona sentle, ga ba ba duele sentle mme ga ba ruti bana ba bona kana ba ba tlileng go tseya polase tsamaiso e ntle ya polase le gore dijalo tsa bone di tlhokomelwa jang.

Ee merogo e o sa itsagaleng thata mo bathong e e leng melemo, go tshwana le khabetšhe e nyenyane e o ka seesemane e kaiwang brussels sprout, merogo ya go tshwana le brocolli, morogo wa go tshwana le asparagus le merogo e mengwe e e itekanetseng mmele ebile e le monate.

Maungo a a tshwanang le diapole le dipanana ga di jwadiwe ka go tshwana. Diapole o kgona go di jalaa ka go tseya kgotsa koko eo e leng ka mo gare ga apole, sege apole ka thipa go netefatsa gore a gago ga a fitlhele mo ya apola gobane mathe a bolaya peo, wa e ntsha wa e lokela mo mmung mme wa nna o tse o tshela metsi go fitlhela peo e thubega mme e ba setlhare. Panana o tshwanetse go ya ko go na leng dipanana ko go na le setlhare sa dipanana. O tshwanetse go tsaya, o tshwanetse go tsaya, o tshwanetse go tsaya setlhare sa teng o se mme le sone o se jale ka mo tlase ga mmu.